Ingakghani nanikhwele ngeteksini animinyani khulu na? Awa, asiminyani khulu abantu bamateksi benza isiqiniseko bonyana sikhwele ngenani elifaneleko ngaphambi kobana isuke iteksi ikhambe.

Kuphephile ukuthi ithraga lisukelwe lodwa magega nendlela lokha naliphukileko na? Awa, akukaphephi ngombana kungafaka ezinye iinthuthi engozini lokha nazidlulako.

Ukwehliswa kwentengo zokukhwela iimbhesi kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini na? Iye, kungabadosa begodi bangonga bangonga tle emalini abayisebenzisako ngeenthuthi zabo.

Kuphephe kangangani bona abantu abadala nabo bakhambe ngeenkhwelo i-Uber ne-Bolt? Kuphephe khulu ngombana siyakwazi ukuthatha imininingwana yekoloyi newomtjhayeli begodu sinikele labo abantu abadala zabe batjhinga ngakhona or lapho ngapha bakhambela ngakhona yeke-ke kuphephile.

Iimphakathi nofana iindawo ezitlhagako zikhandela njani ukusebenzisa kweenkhwelo i-Uber ne-Bolt? Zikhandela ngokuthi basebenzise iinkhwelo zomphakathi kwaphela.

Abatjhayeli bama-Uber nofana i-Bolt balila ngokobana umbuso awubatjheji umbuso fanele ubatjheje ngokuthi baphephile na? Begodu nangamaphilwabo namkha nalokha bahlaselwa ziinlelesi namkha nakwenzeka bona abantu bamateksi baba nomraro nabo, ngila umbuso ungabatjheja khona ngokuvikeleka kwabo nangezamaphilo.

Ngimiphi imithetjhwana efanelwe kulandelwa bakhambi ngebhesi nofana iimbhesi? Imithetjhwana engalandelwa kukuthi kutjhejwe bona ibhesi ilungele ukuba sezingeni lokukhamba ikhambelide begodu ibhesi ayinamraro ihlolwe zoke izinto bona zilungele na bona ibhesi ingakhamba begodu itjhejwe bona inelungelo lokukhamba ibangelide iyokufika endaweni le eya ngakhona.

Imthetho engabekelwa abatjhayeli bamatraga athutha ipahla endleleni i-N one ngibona bona batjhayele ngezinga lamasumasthandathu begodu batjhayele emdeni wabo bodwa.

I-Bolt elungele ukuthutha abantu fanele ibesebujameni bobana ilungele ukukhamba endleleni begodu iphephile.

Ngokubona kwami indlela ekhamba iimbesi ayibi nemigodigodi njengale ekhamba amatraga athutha ipahla.

Urhulumende kufanele angenelele lokha iinkhampani zeembesi nazikhuphula iintengo ezibhadelisa abakhweli enzele bona abakhweli bangalahlekelwi khulu yimali eenthuthini zomphakathi.

Kubayini iimbhesi kufuze zibe nendlela yazo lapho kukhamba khona zodwa? Ngombana iimbhesi zikulu begodu zigcwala indlela okhunye azigijimi njengeenkoloyi ezincani kungaba kuhle lokha nazingakhamba endleleni yazo zodwa.

Indima eqakathekileko efanelwe kudlalwa mabubulo weembhesi kukobana abakhweli baphephile begodu neembhesi zezingeni elifaneleko bona zingakhamba endleleni. Okhunye kukuthi nomphakathi benzele bona bayakghona ukuthenga namkha ngithi ukubhadala iimbhesi abakhamba ngazo namkha ngithi ukubhadala amathikithi webhesi bangabizi imali ephezulu khulu ezokulimaza esikhwameni somphakathi.

Mina ngibona kulungile bona abhadeliswe amatraga ukudlula ku-toll gate ngombana nawo ayafana nezinye iinthuthi.

Iye, kuyasiza ukubandula umtjhayeli wethraga elithutha ipahla ngekambiso ekufuze ayilandele ukuqinisekisa zokuphepha ngombana akazokutjhayela yedwa endleleni utjhayela nabanye kunabanye abatjhayeli abatjhayelako endleleni begodu ukuphepha akusingokwakhe kodwa.

Mina ngibona iinkhamphani zeembesi zingabatjheji ngokwaneleko abakhweli ngombana nawungathi uyaqala iimbhesi ngaphakathi ezinye uyazibona bona sele ziphelile kodwana

Intengo yeembaseli ithinte intengo yokudla ngombana ukudla kufanele kuthuthwe ngeenthuthi ukusuka endaweni ekuthiwa kuze kuya ngeentolo, yingakho nakunyuka iimbaseli nokudla kuyanyuka.

Iye, ngibona kulungile mina ngombana imali abayisebenzisa eenthuthini zomphakathi ngibona iyinengi.

Umbono wami uthi godi angiboni bona kungalunga ukukhwela iimbhayisigiri lokha nawunekhabo elide.

Awa, mina ngibona kungakalungi ngombana lokha igezi nayikhambileko kutjho bona, iinkoloyi angeze zakhamba.

Intengo yepetroli ibathinta ngokuthi imalabo engenako ibayincani ngombana enengi kumele

Amabubulo amanengi

Intengo yepetroli ayihluki iyafana, lokha nayinyukako inyuka ezweni loke, ayinyuki edrobheni kwaphela namkha nemakhaya.

Iphungula amakhambo wabo ngombana intengo isuke seyiphezulu khulu, okhunye yenza bona bangakghoni ukwenza okhunye ngombana bathola imirholo emincani khulu.

Ngibona iqhinga elingalandelwa botitjhere kukobana bathi nababafundisako abafundi, babatjele ngabo ngeentjhijilo abahlangabezana nakuza endabeni yepetroli babafundisele bona, bona ngakusasa bayonge njani.

Ubungozi bokusebenzisa ipetroli engasisemthethweni kungalimaza khulu ikoloyakho begodu kungafanele ulahlekelwe yimali enengi lokha nasele uyokulungisa ikoloyi yakho begodu i-engine ikoloyi ingabhalelwa kusuka.

Ikoloyi ingaba nomraro we-engine begodu ibenomraro lokha nawuthi uyayisusa ibhale ukukhamba. Minengi imiraro engenzeka ngombana ungagcina sowusebenzisa imali enengi ukulungisa ikoloyi leyo.